Thuso ya zwa mishonga i ṱhogomelo ya mutakalo ya miraḓo, u fana na u bva bve vhuongeloni dzilafho na mushonga. Hedzi ṱhuṱhuwedzo dzi badeliwa nga milayo ya tshikimu tsha zwangalafho na lushaka lwa ya zwa ngalafho ya mura.

UIF, fhano Afurika Tshipembe a tshi wani muṅwe, ndi zwa vhaṋetshedzi vhe vha vha, vha kha leave ya u beba u adopt ya vhubebi kana vhane vha khou lwala, na vhaṱhogomeli vho lovhaho. Musi mulayo wa UIF na mulayo wa, u tshi shuma kha vhunzhi ha vhatholi na vhashumi, zwo khetheaho zwine zwa sa kate.

O vula akhaunthu ya bannga zwisika we zwa, wa zwa masheleni wa u langa tshelede ya leledzeaho na i bvelelaho. Musi ni na, ni vha na fhethu ho tsireledzeaho hune nanga vhulunga hone tshelede yanu. Ṱola nḓila ine na shumisa ngayo tshelede na u ita na u vhulunga nga u ya ha tshifhinga nga mvelelo na zwiṅwe zwi.

Arali nga khombo vho wa renga nnzhi kha bannga, u fanela u ṱavhanya wa kwama bannga khe na u humbela vhuyedzedzwa murahu ha. Vhaṋeini zwidodombedzwa zwo thengiselano, u katela na ḓuvha, tshelede, account, bannga i ḓo kona u ṱoḓisisa fhuma u wana tshelede yo engedze.

Ee, u shandukiswa ha mvelelo, zwi mbadela dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe dza nnḓu. Zwihulu kha vhane vha vha na nnḓu dzine dza tshanduka kana dzine dza nga, sa tsumbo u engedzea ha mvelelo zwi nga ita uri mbadelo na mbadelo nnzhi dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ngeno hu tshi nga ita uri huvhe na mbadelelo dza fhasi. Mbadelelo dza nnḓu dza raithi yo dzudzanyelwaho masiando tshifhinga tsha reithi yo dzudzanywaho tshi tshi fhela, na musi miso itshi shanduka ya vha reithi, ya vha reithi ntswa yo dzudzanywaho.

Ee, u bannga nga internet nga redza zwo tsireledzea musi hu tshi dzhiiwa maga o teaho, a si nga na mushumisi. Naho u bannga nga internet zwi tshi ṋea u uleluwa na u swi. Ndi zwa ndeme u ḓivha khombo dzine dza ngavha hone na u dzhia, na u tsireledza mafhungo aṋu na akhaunthu dza.

Ndindakhombo ya mbulawo ine ya ḓivhiwa sa ndindakhombo ya mbula, ya mbulungo. Ndi lushambo ine ya ṋetshedza mbadelo ya tshifhinga tshithihi u itela u thuse zwi tshimbilelanaho na mbulungo musi muthu o lovha. I nga shumiswa u badela zwithu zwine zwanga tshumelo ya mbulungo, u luga kana u fhisa muvhili na zwiṅwe zwithu zwi tshimbile, u fana na u ṋetshedza zwiḽiwa kana u hira vhathu. Zwihuluhulu thikhedzo ya masheleni, u itela u thusa u fhungudza kha muṱa wa munna nga tshifhinga tshi.

Vhashumi vha tea u dzulela, vha vhona u khou bvisa nielo ya UIF yo teaho kha muholo wa kha tshikwama tsha ndindakhombo ya vha UIF. Ndi zwa ndeme u vhulunga minielo ineyi na u pfhesesa maitele a u ṱoḓa mbuelo dza, eletshedza u lenga kana vhuleme musi hu tshi ṱoḓea u ṱoḓa.

Bannga dzo vhalaho Afrika Tshipembe dzi na mielo dzi tshimbilelanaho na tshelede ya nnḓa ine ya pfi forex. Hu tshi katelwa FNB, Nedbank na Bidvest bank ṋetshedza tshumelo dza ṱhoḓea dzo fhambananaho dza fore, na u rengisa nga sport thendelano dza phanḓa, kha thengiselano ya mikano, nḓivho na vhutsila kha milayo ya forex na nḓila.

Arali data yanu yo dzheniswa kha khombo, zwi tshiliswa nga u pfukwa ha datha ya bannga, nahone ni tshi khou ṱanganiwa vhufhura. Ni fanela u kwama bannga ya nga u ṱavhanya, na u ṱola akhanthu dzanu dza masheleni. Arali vha tshi humbulela uri ho tswiwa vhuṱanzi hafho, vhige kha vhavhusi vho teaho, nahone vha dzhiele akhaunthu dzavho na tshikolodo.

Mbuelo dza u beba dza UIF Afurika Tshipembe, nga ra dza dzi dzhiela vhudzulo vhukati ha thirty-eight percent na fifty-eight percent wa mufumakadzi. Zwi tshi ya nga tshikalo tsha, na mbuelo i dzi dzi tshi nga ṋetshedza thikhedzo ya ndeme ya ma tshifhinga tsha leave ya u beba, dzi nga kha ḓisa yoṱhe, nga maanḓa kha vhane vhanna tshelede, kana vhane vha ḓitika nga tshipiḓa tshihulwane vho kha ṱhoḓea dza ndeme. Mutengo wo vheiwaho vhudzulo ho theiwaho nga percent miṅwe miṱa i tshi khou tambula nga u ḓi.

U bannga nga internet zwo tsireledzea nga ha mvelele. Musi ni tshi shumisa tshiimiswa tshine tsha dzia, tsha dzhia maga o eḓanaho na musi ni tshi shumisa nga vhuroṅwane maitele a khwiṋe.

U shandukisa rannda dza Afrika Tshipembe uya ra dza Amerikha, vha nga shumisa khetho dzo vhalaho, kana birou dza u tshintsha tshelede dzi re na ḽise, na vha tshandukisi vha tshelede vha internet. U shume, u shumela dzi leluwaho na dzi sa ḓuri, humbulani ha nga ha yanu kana dzangano ḽa zwikolodo kana, u lisisa puḽatifomo dza u tshintshana tsho.

Vha thoma vha sedza tshikoro tshaṋu, vha sedza na zwa uri a ni kolodi naa, bannga yaṋu ine na i shumisa, tshine vha tshi ṱoḓa, na aḓirese na mafhungo a akhaunthu yaṋu ya bannga.

Reithi i re nṱha ya banngani ine ya vha na reithi i re fhasi.

U thoma wa sedza ri, na zwa uri dzi u reitha nngafhani, bannga yeneyo ine u khou ya khayo thendelo naa uri i nga u fha tshikodo.

Mvelelo yaṋu u fana na mufuda, ni badela mvelelo kha tshelede naho ifhio ine na.

Kha inthanethe nahone zwo vha zwo leluwa u.

Akhaunthu dza u vhulunga dza tshifhinga tshoṱhe dzi ita uri zwine zwa ita uri dzi fanele kha ṱhoḓea dza u ṱavhanya.

Akhaunthu ya dibosithi ya tshifhinga tsho vhe akhaunthu ya u vhulunga ine ya ṱumana na tshifhinga tsho khetheaho, kha tshi yo no vhetshelwa, tsho no khethiwa sa tsumbo miṅwedzi ya fumbili, miṅwedzi ya fu, miṅwedzi ya fuṱahe. Tshikalo tsha mvelelo tshi, na u bvelelwa u swika mafheloni a tshifhinga tshenetsho.

Hezwi zwi sika mbuyelo yavhuḓi vhukuma yaṋu ngauri miholo yaṋu i a hula nga nḓila i mangadzaho, ni dzula ni tshi hola mvelelo dzi ṱanganaho lwa tshifhinga tshilapfhu ni nga fhe nnzhi.

U ṱanganya hune wa wana mvelelo ha u thoma na mvelelo dzine dza kuvhangana nga mu.

Ndi akhaunthu ya tshikolo u kho ḓi vha muṱuku wa vhea tshelede uri u tshi fhedza Gireidi ya vhu thweḽufu yunivesithi.

Bannga dzi wana tshelede kha ndavha ya nahone tshelede i a i fheli, ndi yeneiḽa ine vhathu vhane vha i.

Eya ndi nga vhulunga tshelede ya u ya yunivesithi kana ya u renga goloi, nga muthu ha koni u ḓivhetshela tshelede.

Ndi nga ḓiimisela u vadela tshelede ya dibosithi kha miṅwedzi ya fu.

Ndi muthu ane a vhea tshelede kha akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanya.

Dibosithi dzi tshifhanganyana vhuhulwane vhu lungana na mvelelo dza mvelelo fhedzi dzi shaya u tendela zwiimo, u bvisa tshelede hu tshe na tshifhinga zwi anzela u vha na, zwi ṱoḓa nḓivhadzo ya maḓuvha a ṱethiwani, dza tshifhinganyana ndi dzavhuḓi arali ni na mugaganyo wo khwaṱhaho na tshikwama tsho fhambanaho.

Eya tshelede miṅwaha minzhi dza.

Ndi nga mu eletshedza uri a ḓe ngei banngani kha akhaunthu u tea a vhea iṅwe kha akhaunthu ya.

U dzulela u badela tshelede i fanaho hu sa londwi kha makete arali mvelele dza prime dza gonya u vethe i fanaho, zwi a leluwa u ita badzhete, u a ḓivha zwavhuḓi uri u fanela u badela tshelede nngafhani ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Zwi a leluwa u zwi pfhesesa, zwi a humbulelwa nahone ndi khetho.

U badela tshelede i fanaho ṅwedzi muṅwe na muṅwe ṱutshela u ita mugaganyagwama.

Mbuelo dza mvelelo yo dzudzanywaho ndi mbuyelo ine a i, mbuyelo ine ya shandu, i vhuedza vhakolodi kha makete wa mvelelo dzine dza khou ri badelo dzavho dza mvelelo dzi ḓo fhungu.

U engedza mvelelo zwi ita uri u vhulunge tshelede, u kunga zwi fhungudza u shumisa masheleni kha ikonomi na u.

U ḓo dovha wa ṱoḓa u sedza kha u fhungudza zwi tshi ḓa kha zwikalo zwo dzudzanyiwaho zwa mvelele, mvelelo dza mvelelo dza tsela fhasi u nga vha wo bvalelwa ine ya vha na mvelelo ya nṱhesa ngeno khadzimiso dzi shandukaho i tshi ḓo tshimbila na mvelelo yayo.

Yone i thusa mobile money i thusa vha khwiṋe ngauri ndi yone ine nḓila ine ya vha huna interest dzavho dzi .

Arali life cover yo vha i tshi shumiswa sa thulusi hune wa leluwaho kha u ita miṱa ndi insurance.

Ndi muthu o vhea tshelede banngani i mbo ḓi ngalangala i banngani ndi zwithu zwine tsha vha na fhulufhelo kha heneyo.

Badela ya loan nga huṱuku.

Akhaunthu ya bannga ndi ine muthu ane a ḓi vhulungela tshele masheleni khayo.

Bannga i ḓo ita uri u vula akhaunthu zwi leluwe nga u ita uri vharengi vha kone u fhedza maitele oṱhe nga didzhithaḽa vha sa ṱoḓi u dalela davhi zwine zwa vhulunga tshifhinga na u ṋetshedza tswikelelo ya twenty four seven, hezwi zwi katela u ṋetshedza puḽatifomo dza internet kana dza app dzine dza vha dzavhuḓi hune vharengi vha nga ṋetshedza khumbelo na maṅwalo a ṱoḓeaho u itela u vula account vha tshibva huṅwe na huṅwe.

U badela tshifhinga tshilapfu tsha khadzimiso u fana na miṅwaha miṱanu, zwi nga kha ḓi ita uri ndi dipfhe ndo tsireledzea kha zwa masheleni sa musi zwi tshi fhungudza mbadelo dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwa ita uri khadzimiso i kone u le langiwa nga u tendela u tendelana vhuhulwane ha mugaganyagwama.

Tshine nda nga tama uri vha tshi bvisele khagala ndi nga interest.

Ndi nga mu eletshedza uri a dzhie, a badele u swika kha miṅwedzi ya twenty four ndi yone yo leluwaho.

U kona u vhona uri Tshelede wo itani ngayo.

Ndi ng ndi nga ṱoḓa u vhulunga masheleni khayo.

U netshedzwa ha ṋetshedza mathomo a ṱhoho a zwa masheleni kha muṱa wanga. Arali ha itea tshiṅwe tshithu kha nṋe ndi themendelo ya ndeme nahone i ne ya nga vha vhuyedza i ne ya ṱuṱuwedza mihumbulo nga ha tsireledzo ya zwa masheleni, u puḽana na milayo yo khetheaho ya ṋetshedzwa.

U dzhia loan ine yavha na mbadelo ya baḽuni zwi ita uri instalment ya ṅwedzi i vhe ṱhukhu.

Sa musi, sa vhunga ni tshe muṱuku ni fanela u vha na tshikwama tsha vhutshilo u itela uri tshi kone u tsireledza iṅwi na muṱa waṋu nga zwa masheleni musi zwi tshi ṱoḓea vhukuma.

Ndi nga mu vhudza uri a shumise garaṱa ya banngani.

Kha nnḓu ine nda badelisa vhahiri ndingo ya fhasi ndi mbo ḓi engedza dzi rumu uri vhavhe vhanzhi vha hiri.

Uri ni kone u u bannga tshelede yaṋu zwavhudi.

Arali mbadelo ya vheiwe ni tshi khou i nyaga nga miṅwedzi ya i fhiraho twenty-four i ngavha na interest i nngafhani.

Life cover i thusa muṱa une wa ṱoḓa tshelede nga tshifhinga tsha arali vho welwa nga khombo tshelede heneyo i mbo ḓi vha ita na zwouri vha kone u.

Uri zwi vha lelutshele u wana tshelede na u rumela tshelede kha muthu a re kule zwi vha zwi a leluwa nga mannḓa.

Uri a ite insurance ya nnḓu, insurance ya vhutshilo.

Uri a vule garaṱa ya bannga uri zwi kone u mu leluwela u rumela tshelede.

Uri ndi tshi lovha fhedzi ndi kone u ḓivha na zwori vhathu vha hashu vha khou sala nga vhugai nahone vha nga thusa nga mini kha tshelede ine nṋe nda vha ndi khou ita ngayo life cover.

Ndi nga kona u badela nga miṅwedzi miraru.

U tea u badela tshelede yawe ya loan nga miṅwedzi ya twenty four uri i kone u leluwa nahone a kono u vheya iṅwe tshelede.

Ndi mbete.

Ndi u ita ndi tshi khou vha sumbedza na kha app yanga uri zwi itiswa hani.